Bekeng ya bobedi ya kgwedi ya Hlakola, ho ile ha ba le morwallo wa metsi, moo metsi a ileng a phalla, a tlosa dijalo, a hohola dijalo polasing mane hoo re ileng ra bona hore mobu ha o sa hlola o lokela hore re etse dijalo, hape ho ne ho tletse metsi hohle, le ho kena ka matlung.

Mohatsaka, eba wa tseba hore hona le meroho e ka phehwang e be e kengwa ka hara makotikoti o be o e e ja ka mora nako e telele. Ke hore ke bua ka meroho e kang dinawa tse tala, bete, dihwete, poone, dierekisi, pepere, sepinatjhe, tamati le dikomkommere, ke tsona tseo e leng hore o kgona o di phehe o be o di kenya ka hara makotikoti, o be o di ja nakong eo o ikutlwang hore o ka di ja kapa nakong eo o di lakatsang.

Greenhouse gas emission ke ho lokollwa ha dikgase tse itseng sepakapakeng.

Hobane re se re utlwetse hore dipodi di a utsuwa dipolasing tse haufi le polasi ya rona, ke kopa re tlo etsang mekgwa e meng e tlo etsa hore batho bao ba seke ba fihla polasing ena ho tla utswa dipodi tsa rona. Re ka qala ka ho batla motho ya tlo re kenyetsang terata e nang le motlakase polasing mona, ra batla matjekelane ya tlang ho kata dipodi tsena lesakeng la tsona, re shebe le hore digate di kwetswe hantle ka matsapa hore ho seke ha ba le motho ya ka kgonang ho kena ntle le hore batho ba tsebe.

, Ke rata ho tseba hore na terata ho potolloha polasi e ka ba bokae hobane e potollohileng polasi ya heso ha e sa le boemong bo hantle ho hang. Ke ka rata ha o ka tla wa tlo e lekola hore o tle o kgone ho mpolella ditjeho hore na di eme jwang.

Ha o le sehwai, o tshwanetse ho dula o lekola bophelo ba mobu wa hao ka mora dilemo tse ka bang tharo ho isa bohlanong.

Joh! mme, ha o ka bona tshenyeho e etsahetseng polasing ya ntate, ke hore ho senyehile dijalo, ho senyehile masaka, ebile ho senyehile le yona ntlo eo batho ba disang ba phelang ho yona, le mobu o ile wa senyeha, o na o medisang dijalo, ke hore ho senyehile haholo fela! Ke a ipotsa ntate o tlo etsa jwang?

Abuti, ana wa tseba hore ho na le dimela tse sa rateng metsi a mangata? E tsebahalang haholoholo ebile e mela hohle mona ka ntle le ho nosetswa kapa ona metsi ke Lekgala.

Kgwebo ena ya veine ha se kgwebo eo ke ka e qalang. Mabaka a ka ke a latelang - ke hobane e hloka, le ha e na le tjhelete ka hare, empa e hloka tjhelete e ngata. Ho ya ka diphuputso tseo ke di entseng, e bontsha e le kgwebo e nang le tjhelete, empa e hlokang motho ya nang le tjhelete hore a e qale, jwalo ka motho ya sa tswile mosebetsing a lebelletse ditjhelete tsa hae. Ee, ke motho ya ka kgonang ho e qala. Hobane o hloka ho sheba sebaka se tlo hohelang bareki ba hao, o shebe boemo ba lehodimo, ha o qeta o shebe le hore na ho tlo etsahala eng, hore na ebe morara e lo reng o tlo o sebedisa ke morara e lo reng o dula o le teng dihla tsena kaofela, le hore o hloka batshehetsi batho ba tla ho o tshehetsa ka tsa ditjhelete haeba o motho ya senang tjhelete.

Eya ngwanaka, o utlwile hantle. Ke nnete borapolasi ba thaba haholo ha ba bona pula e na kapa ha ba utlwa hothwe pula yana hobane pula e bohlokwa haholo bakeng la kgwebo ya dimela le .

Hore ditholwana tsa hao di seke di a senyeha, o ka di kenya ka hara sehatsetsi, wa di kenya ka hara lekolokoti le sa tlo kenelang moya, wa ntano le ho di kenya ka hara motjheso o lekaneng.

O qala pele ka ho sheba mobu wa hao hore na ke mobu o loketseng ho jala dijalo na, ha o qeta ho sheba hore na moroho wa hao ke o loketseng dijalo, wa lema ka kgarafu kapa ka sebediswa se fe kapa se fe seo o ka se sebedisang hore o ntshe moya mobu o ka fatshe o o ise ko hodimo, o ka hodimo o o ise ka fatshe. Ha o qeta, o tshela peo ya hao, ha o qeta ho tshela peo ya hao wa e katela, ha o qeta ho e katela, wa nosetsa ebe o sheba ka mehla le ka mehla hore e ntse e hola kapa jwang.

Ntlha ya pele eo o tlameileng ho e ela hlooko ke hore na ebe phoofolo eo o batlang ho e rekisa or phoofolo tseo o di rekisang di ka etsa phahello na, le hore lefatshe le ja nama eo o ka batlang ho e rekisa jwang, ha kae, ebe ke nama e jwang, e ratuwang ha kae, ebile boleng ba yona e ka ba bo kae ho ya ka moruo wa lefatshe kapa ona wa naha.

Ke ka kgothatsa batho ba lemang hore ba iketsetse mesebetsi ka tsela e latelang, ke ka re ba iketsetse mmaraka moo ba bonang hore haholoholo makeisheneng hobane makeisheneng ke moo ditoropo di leng hole ebile batho ba sa kgoneng ho ya ditoropong ka mehla. Jwale, ha o iketseditse mmaraka o rekisang ditholwana, mmaraka o rekisang meroho, ka hoo, o ka kgona ho iketsetsa kgwebo, ebile wa ba wa bitswa rakgwebo kapa mmakgwebo.

Wa tseba patsi e etsa tjhelete e ngata hobane Moqebelo o mong le o mong ho na le moo ho hlahileng lefu and-e batho ba hlahetsweng ke sena ba dula ba reka patsi e ngata haholo. Ha e se patsi e rekelwang hona mafu o kgona ho rekisa patsi ya hao dikhampaneng tse etsang furniture-ra ho tloha qalong, tse etsang furniture-ra ho tloha qalong ka patsi, o kgona hape le ho e rekisa, jwalo ka ha se re na le nthowena re e bitsang ke ho timelwa motlakase .